Ukushicilela iividiyo okanye ukuvota umcimbi ngaphandle kwemvume kungalidelela isiko kuba kophula imfihlo yomcimbi ingakumbi ukuba yinkonzo yesiNtu enokuba ngcwele, ubonisa ukungahloniphi amalungu osapho okanye abadala isiganeko, isiko lifuna intlonipho kwaye kujonga umcimbi njengekhontenti kunophazamisa intsingiselo yawo.

Ndingaziva ndikhathazekile, ndinomsindo kwaye ndixhalabile ngenxa yokuba umntwana wam uthathiwe ngaphandle kwemvume kum engenalwazi nolwamkelekileyo. Ndingafowunela amapolisa kuba lo ngumtshato ongekho semthethweni ndifune uncedo kwiarhente ekhusela abantwana njenge-DSD, ndikhuthaze umntwana wam ndimxelele amalungalo wakhe.

Igama lelungu losapho nguMiviwe, liyamfanela ngoba umamakhe wayengamfumani intombazana, wathandaza watsho kuThixo xa uthi ucela intombi noba imbi. Yakhona ke intombi enguMiviwe yazo yathiywa igama lokuba nguMiviwe Imithandazo Yethu.

Kungabonakalisa ukuxatyiswa kolwimi lwethu lasekhaya, kukhuthaze ulutsha ukuba lizingce ngenkcubeko yalo kwaye kuvuleleke amathuba emfundo kubantu abathetha isiXhosa kuphela.

Zikhona iingxaki ezimbini ezibangela nolawulo lobunkokheli bemveli namhlanje. Ukungqubana phakathi kweentetho yesiNtu kwemithetho yesiNtu nemithetho karhulumente. Oko kudala ukudideka nokungacaci. Isombululo kufuneka kube khona ukusebenzisana phakathi kweenkokheli bemveli kunye norhulumente ukwenza imigaqo ocacileyo nelungisa omabini amacala. Ukungabi nalutsha olukulawulo ulutsha olufakwanga ngokwaneleyo kwiinkqubo zobunmkokeli. Isisombululo kuphuhlisa iinkqubo zokufundisa ulutsha ngeenkokheli yesiNtu aziba kufakwe kwiinkqubo zabo ukuthatha izigqibo.

Njengomntu ohlala elalini, ndiya kwezi ndawo mhla le ndisebenzisa iitekisi, ibhasi okanye uhambo ngeenyawo kuba indawo ekufutshane. Usetyenziso lwezithuthi luhlala luxhomekeka kwixesha nendlela ezifumeneyo ngayo kwaye ngamanye amaxesha kulibaziseka okanye kushote izithuthi nto leyo enokuphazamiseka izicwangciso zemihla ngemihla.

Indlela yokupheka umngqusho. Qokelela izithako zakho iimbotyi, umngqusho amanzi, i-fish oil, ityiwa kunye ne-beef stock. Uhlambe iimbotyi nomngqusho uzihlambisise de kube kanti zicacile, faka iimbotyi nomngqusho epothini ugalele amanzi uthi chatha i-fish oil, pheka umngqusho wakho ngomlilo ophakathi ukuya kophantsi kweeyure eziyi-two to three upwards ade athambe kakuhle, faka ityiwa emveni kokuba ethambile kakuhle kunye ne-beef stock. Qhubeka upheke de kube kanti kukhangeleka kuhlanganisene kakuhle kwaye ukupheke ngokupheleleyo, uphake utye uwonwabele umngqusho wakho.

Angabandanyanga ngokuhlonipha amasiko ekhaya lentombi kodwa ukuxhomekeka kwisivumelwano phakathi kweentsapho zombini. Ukuba intombi iyawaxhasa amasiko ayo umkhwenyana inokunceda ngemisebenzi abe yinxalenye yemigidi kwaye afunde aze ahloniphe inkcubeko yomtshakazi.

Ukubona kwam, ngokubona kwam iinkosi zomthonyama azixatyiswanga ngokwaneleyo kule mihla. Abantu abaninzi bakhetha iinkokheli zopolitiko kunezesiNtu, ulutsha lunokungawazi umsebenzi negalelo leenkosi ngenxa yokungabikho lwazi kwizikolo okanye kuluntu.

Ukufundisa abantwana ezikolweni okanye ekhaya ngeendlela zokupheka nokubaluleka ukutya kwesiNtu nokuququzela kwimicimbi yesiNtu efana nemigidi apho kuphekwa khona ukutya kwesiNtu ukuze abantwana babo baze bafunde.

Ndiyanceda ekukhathaleleni izilwanyana ndinike ndizinike amanzi nokutya, ndicoce iindawo ezihlala kuzo, ndizikhaphile izilwanyana ziye emadlelweni kuze zifumane ingca entsha kwaye ndizijonge ukuba aziguli.